Kotsi tse dintsi tsa diphologolo le batho, mo e leng gore le dikoloi tsone di ka thulana, ka gonne mo mebileng o fitlhela nako go sa boniwe gore ke eng se se tsamayang ka pele ga koloi, mokgweetsi a sa lemoge se se tlang mo pele ga gagwe. Di thusa thata go bo lemosa mo tseleng gore o tsamaya mo tseleng e ntseng yang, a e na le di-pothole tse dintsi, a e tšhika-tšhika gantsi gore o kgone go lemoga gore o tsamaya yang mo bosigong, gore o goroge o bolokesegile. Di a thusa thata dipone tsa tsela tse di mo mmileng, gore di bontshe tsela, dikganyise tsela.

Ke tekanyetso ya dithoto gore di tsamaya mo tseleng e yang. Gape thekenoloji ya rona e nne le gore e kgona go lemoga gore sepalangwa se tshotse dithoto tse di kae, se tsamaya ka dithoto tse di kae, tse e leng gore di lekanyeditswe sepalangwa seo. Di kgone gore, le ga e le gore o ka nna le mathata mo tseleng, di seke di a gobatsa batho mo tseleng kgotsa di a gobatsa o e leng gore ke mokgweetsi wa dithoto tseo, a kgone gore ga a kgweetsa, a kgweetse sentle go fitlhelela kwa a fitlhang teng.

Go nnile le ditshopetso gantsi ka nako ya gore babereki ba dibese ba se kry-e megolo ya bone kwa tirong. Ditshupetso tseo, go le gantsi di ba amela thata ka gonne ka nako eo, ne go sena dibese tse di tsamayang mo mebileng, tse di rwalang batho go ya meberekong. Ka nako e o ga ba kry-e le ditekisi tse e leng gore di ka ba isa meberekong ka nako. Batho ba fitlha meberekong ba latetswe, ba bangwe ba sa kgone, bana ba dikolo le bone ba sa kgone go ya dikolong.

Dikgwetlho tse e leng gore dikepe tse di rwalang dithoto mo dikarolong tsa dikepe ke gore, di rwala dithoto tse dintsi, di tsaya sebaka go fitlhelela ko di isiwang teng dithoto tsone. Thekenoloji le boikepe ba rona, bo ka thusa ka gore ga go ka tokafatswa dilo tse e leng gore di dira gore dilo tsa rona di fitlhe ka bonako kgotsa go okediwe tiragalo ya dikepe tse di rwalang dithoto tsa naga yotlhe gore di fitlhelele ka nako, di se tsaya sebaka se se telele.

Go tsamaya lebaka le le leele ka sefofane go ka dirwa botlhofo ka go dira di-platform-o tse di farologaneng. Platform-o tsa gore ya ntlha e ka nna ya gore batho ba itsane, go itsanwe ka mo sefofaneng, ba tlotla fela jaaka group chat-e, kgotsa mongwe ka mongwe go a nna le metshameko e e leng gore re e tshameka mo polatefomong ya gore o kanna wa tsenela gore o tshameka motshameko o o. Gape o sa batleng go 'ira tseo a ka shebelela baesekopo, a ka ipalela padi a batlang go e bala kgotsa di-novel-e tsa eletsang gore ene a ka ipalela le mmino e leng gore a ka .

Gangwe le gantsi ga ne re tsaya leeto re ya malatsing a boikhutso ko go ntatemogolo waka, ne re palama terena. Mo maitemogelong aka, ke lemogile gore terena ke sepalangwa se e leng gore se na le tshireletsego e ntsi, se babalesegile. Tsamaiso ya sone e ne e le e lolameng, e leng gore ga ya tlhakatlhakana. Gape lebelo la sone ne le le e leng gore ga le tshabise le ga o le lesea, o ka tsamaya ka terena then o bolokesegile sentle.